I ku endla leswaku phepha ro sungula ri tsakisa ri tlhela ri koka rinoko. Na ku yisa nxavo wa magazini ehansi, na na ku endla xinavetiso xa vona xa timagazini xi nyanyula swinene xi tlhela xi koka rinoko.

Hikuva Wi-Fi ya mani na mani yi yi yi khoneketa munhu un'wana ni un'wanyana. Hikokwalaho swi ta vanga ku nonoka, na leswaku a yi na PIN kumbe password-i yo nghena ka yona hikokwalaho yi nga tshembisi.

Buruku ya wena yi fanele yi va yi nga thyakangi, naswona buruku ya wena leyi u lavaka ku yi tlherisela yi fanele yi va yi ya ha ri na na xitempe xa le vhengeleni kumbe phepha ra le vhengeleni. Naswona u fanele ku va wena u va tsalela email-i leyi u va byela leswaku buruku ra wena a ri ku tsakisi kumbe a ri ku ringani. Leswi swi ta endla leswaku va ku pfumelela ku vuyisa buruku.

Mina ndzi nga tsakela ku dyondza eka inthanete. Hikuva ku dyondza ka inthanete a swi lavi mali ya ku u khandziya thekisi u ya ekhamphasi or exikolweni. Naswona loko u dyondza u ri ka inthanete a swi lavi swilo swo tala, kumbe naswona va hlamusela kahle, a wu vi i ri na vanhu van'wanyana u va u ri one ku hava loyi a nga ta ku phazamisa.

Ku tsakisa leyi ku tsakisa leyi yi nga kandziyisiwa hikuva leyi nga kandziyisiwa hi leswi swi nga vuriwa handle ka leyi yi nga tsariwa. U vona swilo swa swa swa mampela. Hayi leyi nga tsariwa hikuva leyi nga tsariwa munhu u ta veka mavonelo ma yena. Naswona leyi yi nga tsariwa hi leyi vanhu va vonaka.

Ndzi titwa kahle hikuva loko va navetisa riqingho ra vona va endla leswaku, munhu a kokeka mehlo kumbe a kokeka rinoko. A navela ku va na na riqingho leri va ri navetisaka.

Mimpfuno leyi ya ku tirhisa ti app-e etifonini ta hina swi pfuna leswaku hi hi nga foyinelani ngopfu, swi pfuna leswaku hi nga vhakelani ngopfu. Ku fana na khale a va tirhisa mapapila, se sweswi hi ho ho endla ti-voice note-i tinene hi tlhela hi hi byelana mahungu hi foyini, ku nga ri hi ku vhakelana. U kuma ku munhu i le kule ha swi kota ku byelana mahungu ma ma xihatla.

Wi-Fi ya mani na mani ya nonoka hi rivilo, kasi ya phurayivhete ya hatlisa swinene. A yi fani na ya mani na mani, hikuva ya mani na mani yi taleriwile. Naswona a yi na PIN-i kumbe tinomboro leti u faneleke u ti hoxa leswaku u kota ku va na inthanete, kasi ya phurayivhete ya hatlisa swinene hikuva yi na tinomboro kumbe PIN-i leyi haxiweke leswaku u kota ku nghena.

Tinsimu ta masiku lama a ti na dyondzo ku fana na ta khale ta masiku lama ti dyondzisa vana ku rhukana, kasi ta khale ti na mongo. Hikokwalaho vana va masiku lama, tinsimu ta ta masiku lama ti endla leswaku vana vo tala kumbe vantshwa vo tala va onhaka.

Ina AI yi teka xinkwa enon'wini wa vayimbeleri hikuva, yi teka tinsimu ta vona yi ta hangalasa vona va nga se pfumela leswaku ti fanele ti hangalaka. Hikokwalaho AI yi tekela vayimbeleri xinkwa enon'wini.

Hikuva tiselufoni leti a ti fani, naswona ti na swilo swo hambana endzeni ka tona. Hikokwalaho tin'wani ta durha hi ku ya hi leswi ti nga xiswona kumbe leswi ti tirhisaka xiswona.

A ndzi ta yi tirhisa kahle. A ndzi ta yi tirhisa kahle, ni lavalava xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka, ndzi yingisela tinghoma kumbe ku vona ti TikTok-o hikuva a yi pimeriwangi. Hambileswi a yi ta va yi yi ri na yi ri na ku nonokanyana.

Mina a ndzi ta a ndzi ta a ndzi ta langa ku bela riqingho hikuva ku bela riqingho u va u kha u twa na ku munhu yaloye u titwa njhani, kambe ka WhatsApp nkarhi wun'wanyani a nga twali leswaku u twala njhani. Naswona ku na vo kokwana wa hina lavo nga vo pfumalaka ti-WhatsApp. Hikokwalaho mina a ndzi ta langa ku tirhisa riqingho hikuva vakokwana va swi koti ku tsala, naswona va swi koti ku tirhisa WhatsApp.

AI yi yi cinca misava hi ku endla swilo swi va hi hi xihatla na ku nyika mavonelo ya xona. Yi pfuna vanhu hi swilo swo tala, yi pfuna na vanhu hi swa xikolo, hi swivutiso leswi vanhu va kanakana ku hi swona, yi nyika tinhlamuselo ta swona hi xihatla, yi tlhela yi nyika na mavonelo ma yona na leswi swi nga xiswona.

Ndlela yi cinca leswaku vanhu vana vo tala va nga ha ri na nhlonipho ehenhleni ka vanhu van'wanyana, va nga ha va va van'wani vantshwa vo tala yi endla leswaku va va ni ku loloha. Van'wanyani yi va endla leswaku va nga ha xiximi vatswari va vona kumbe vanhu vo ka va nga ringani na vona. Van'wani yi endla leswaku va va va va dzaha swidzidziharisi, kumbe va ti kuma va endlile swilo swo leswi nga ta va nghenisa ekhombyeni. Hikokwalaho ya yi onha miehleketo ya vanhu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi faka tiphini eka swilo swa mina hinkwaswo. Swilo swo fana na ti-app, leswaku vanhu va nga koti ku nghena eka swilo swa mina kumbe va endla swa vukungundzwani endzeni ka ti-app-e ta mina hinkwato.

Muxanisiwa hi yena loyi a va ku a khoma hi tingana swinene hikuva ku va ku ri yena va n'wi kombaka swinene kasi muxanisi yena i endlela leswaku vanhu va i endla xihlekisa hi munhu un'wanyana naswona muxanisi nkarhi un'wana swi nga endla ku ri vanhu va n'wi hleka endleleni van'wani va n'wi twela vusiwana kambe van'wanyana va ta va na swisolo.

iPhone yi hambanile eka Samsung hikuva iPhone yi teka swinepe swa kahle yi tlhela yi va na menu wa foyini wa yona naswona a yi sendelani hi bluetooth kasi Samsung ya sendela yona hi bluetooth.

Ni nga endla leswaku ndzi xava data yo ka yi nga heli naswona ndzi tlhela ndzi endla leswaku yi ni endla yi yi endla xitsundzuxo eriqinghweni ra mina leswaku yi ni byela leswaku data ya mina se ya hela.

Yi nga vuyerisa swinene hikuva va ta va va khe va nga hakeli nchumu emugangeni yi ta tlhela yi pfuna vana va xikolo leswaku va kota ku endla mitirho ya vona ya xikolo kasi eka van'wamabindzu va ta kota ku lavisisa hi ta mabindzu ma vona kahle.

Mina ndzi nga languta mintsengo na leswaku yi ya masiku mangani ni kota ku languta ni hambanyisa eka mintsengo liya yimbirhi eka vaphakeri vambirhi lava data. Endzhaku ka swona ndzi kota ku langa leswaku ndzi xava yihi.

Ta khale tiqingho a ti ri hava inthanete kasi ta sweswi ti na inthanete naswona tiqingho ta khale a ti ri hava ti ti ti-social media swo fana na vo WhatsApp vo Facebook kasi sweswi ti na swona swilo hinkwaswo.

Mina ndzi nga va byela leswaku va ndzi pfuna hi ku ndzi nyikela swimbalo na ndhawu yo tlela kumbe ndhawu yo veka nhloko hi nkarhi wolowo na na swakudya swo ni kota ku dya hikuva yindlu ya mina yi ta va yi tshwini.

Mina ndzi rhandza chanele ya SABC 2 hikuva yi yi yi tisa mahungu ma ririmi ra Xitsonga ririmi ra ka hina leri ni ri twisisaka swinene. Yi tlhela yi tisa ta Ngula wa vutivi laha u dyondzaka hi swilo swo tala swo hambanahambana.

Mina ndzi rhandza xitichi xa Munghana Lonene hikuva va vulavula hi ririmi leri mina ndzi ri twisisaka naswona va swi endla swi va lula leswaku ndzi kota ku twisisa swilo naswona va na swa ni nyanyula swinene ku va ndzi ri karhi ndzi twa mahungu hi ririmi ra ka hina.

Mina ndzi vona ku ri ya le ka selufoni hikuva ka cellphone a wu ngeteli mali yin'wani ehenhla kasi emavhengeleni u ngetela pondho kumbe randa nkarhi wun'wanyana. Leswi swa ndzi olovisela leswaku ndzi kota na mina ku veka mali ya mina ndzi yi tirhisa swin'wanyana hikuva a yi le ka yi le ka ntsengo wa le henhla e ka cellphone.

A ku na swilo leswi va swi dyondzisaka vana va hina kambe ku va kucetela leswaku na vona va endla leswi vona va endlaka swona leswi swo ka swi nga tshamisekangiki. Hikokwalaho mina n'wana wa mina a ndzi nge pfumeli leswaku a vona tivhidiyo to tanihi letiya hikuva a ti kahle eka vana ti va dyondzisa swilo swo biha ti na swilo swo ka swi nga tshamisekanga.

Vanhu va nga xava ti-back up power leswaku ti-Wi-Fi ta vona ti nga timeka naswona swixevo swa vona swi nga boli naswona van'wanyani va va fanele va etindhawini tin'wana ti va fanele va sungula ku xava magezi hikuva ku na tindhawu tin'wanyana a va xavi magezi. Leswi swi ta endla leswaku na Eskom yi swi vona kumbe vuphakeri bya gezi byi swi vona leswaku vanhu va le ku xaveni ka gezi naswona yi tlhela yi yi ta tlhela yi swi vona leswaku yi fanele yi yimisa ku ntimiwa ka gezi.

Mina ndzi nga hlamusela malume wa mina leswaku swirhundzo swa ti swa ti swa ti-data swi tirha leswaku u kota ku nghena ka inthanete u download swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka kumbe tinghoma kumbe WhatsApp kumbe u vona ti-video.

Hi leswaku hi le ka ikhonomi yo durha swinene naswona va vonile leswaku hi tirhisa ngopfu riqingho ra le nyongeni ku endla swilo swa ku tala ivi ya na vona va tshama hansi va vona leswaku swa antswa va ya va gonyisa ti-data kumbe nxavo wa ti-data.

Ntirho nxavo wa data wu le henhla swinene na matirhiselo ya vanhu ya data ya le henhla swinene hikokwalaho vanhu vo tala yi va durhela data hikuva va yi tirhisa ngopfu va tirhisa ngopfu inthanete kumbe riqingho ra le nyongeni minkarhi yo tala naswona vanhu a va ha xavi na ti-airtime kambe va tirhisa ri ti-data ku foyinela na ku endla swin'wana na swin'wanyana kumbe ku endla mintirho ya xikolo loko va ri ku ri vana va xikolo, van'wani va tirha va tirhisa ku apulaya mintirho van'wani va tirha va tirhisa ku apulaya tiyunivhesiti.

Munhu a nga kota ku endla WhatsApp a endla Facebook u a vona tivhidiyo ka ka ka YouTube a apulaya mintirho va endla ti-homework va tsala ti-assignment na swin'wana na swin'wana.

Munhu a nga kota ku fikelela ku ku endla ti-homework-e kumbe ntirho wa le kaya a tlhela a tsala na ti-assignment-e kumbe ku vona mahungu na ku vona ti-TikTok-o van'wani va nga kota ku kuma vunongonoko eka tifoyini ta vona eka tinqingho ta vona kasi van'wani va nga kota ku kuma mintirho eka tona tiqingho ta le nyongeni.

A yi hambanangi kule kambe Wi-Fi a yi heli yi tirhisa laha ku nga heriki kasi data ya hela nkarhi wun'wanyani u fanele u xava yin'wanyani ku u kota ku tirhisa riqingho ra wena ra le nyongeni swi hambane hi sweswo ntsena kambe matirhiselo i man'we.

Ku pfaleriwa ka data hi loko wena u ya ka ti-settings ivi ya i fika u pfalela data leswaku ku nga ngheni ti ti-notifictions kumbe swa ka WhatsApp kumbe message ka WhatsApp kumbe ya ka Facebook.

Ina ku na ku hambana hikuva a ti ringani five G hi yona yi durha yi nga le henhla swinene hikuva hi yona yo tala ngopfu kasi four G hi yona yo landzela eka eka five G naswona a ti ri a yi ringani na three G leswi leswi i minxavo ya ya ya data yo hambanahambana swi ya hi ku wena u lava yini.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo swi teka ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva hi vhidiyo mi va mi karhi mi langutana leswi swi endla leswaku data ya wena yi yi hela hi ku hatlisa kasi kasi hi rito yi endla leswaku data ya wena yi nga hi xihatla hikuva mi va mi kha mi nga vonani ku va ku kha ku tirha marito ma n'wina ntsena.

Leti tihakelo leti fihliweke hileswaku minxavo ya data yi famba njhani naswona yi i ya masiku mangani kumbe i ya nkarhi wo leha ku fika kwihi naswona yi komba leswaku u nga yi kuma hi mali muni hi ku hambana ku hambanahambana ka tona.